Go bula akhaonto ya go boloka madi ya nako e telele ditlamorago tsa teng ke gore o fumana morokotso o montsi, madi a o a beetseng a oketsega. Go e tswalela ka bonako, o latlhegelwa ke madi a nkabe o a diriseditse dilo tse dintsi.

NSFAS gore e kgetholole baithuti ke gore batsadi ba ba golang madi a mantsi ba nale go ropa ebe bana ba bone e nna bone ba kgonang go tsena sekolo, mme ba ba dikobo di khutshwane e be ba palelwa ke go tsena go sena mo ba tsenang teng.

Selo se se golo se se dirang gore batho ba palelwe ke go patela madi a ba a adimileng ko bankeng ke go latlhegelwa ke mmereko kgotsa ke bone ba e leng ditsotsi ba ba sa batleng go patala.

di bitswa di-stokvel mo le beelang madi teng kgwedi le kgwedi e be a aroganngwa morago ga dikgwedinyana go tswa go six go fitlhelela ko go twelve, ke tsone dilo tse di siameng tseo ka gonne ga o a tseile madi a teng ga o duele sepe gape mo godimo ga o ne.

Fa ne ke bula akhaonto ya banka ke tlhokile lekwalo itshupo fela. Molaetsa o nka ofang motho yo o senang akhaonto ya banka kere a e bule ka gonne e thusa go bula dikoloto o ntse mo tlung le gore o romelele batho madi gongwe le gongwe o ntse o ntse mo ntlung.

Dituelo tse di tlwaelegileng di bidiwa overdraft mme ga o dirisitse madi a fetang a o a adimileng ke yone e bitswang overdraft. Tshwanetse ga o le motho o ithute go dirisa madi a o na leng o ne gore o seke wa feta a o tshwanetseng wa buse.

Gore a kgone go fitlhelela madi a o nkanne ka mo romelela ona a a short-ang, banka e tseye makgolo a mararo a o ke tla mmona kgwedi e fela gape.

Credit score ke yone e dirang gore o kgone go fiwa karata ya sekoloto, mme ga histori ya gago e bontsha gore ga o duele sentle mme o a tlodisa ga ona o be o fiwa karata ya sekoloto.

Melemo e re ka e fumanang ga re boloka madi mmogo ke gore ga gona ope o yang go tsietsa ope, madi a go arogantshwa ka go lekana. Mme tlabe o itse gore ga o kolote ope o duetse madi ke a gago go a dirisetsa sengwe le sengwe se o se batlang.

Dilo tse o tshwanetseng o di akanyetse ko pele ke gore a o ya go kgona go duela banka morago ga o tseile kopo ya student loan le gore a ngwana gago o a go tsena sekolo sentle, a pass-a sentle a be a fetsa mo nakong e o e naganneng.

Dilo tse nka mo bolelelang tsone fa a bula akhaonto ya banka, ke gore a lebe gore ka kgwedi o tlabe a duela bokae ga ba goga dilo tse ba di bitsang di-bank charges le gore ke efeng e mosiametseng.

Dikgwetlho ke gore ga o latlhile mogala wa gago wa letheka batho ba kgona go utswa madi a gago, mme molemo wa sone ke gore o kgona go romelela mongwe le mongwe madi o ituletse mo teng ga ntlo.

Dilo tsa botlhokwa ke gore o lebelele gore kgwebo ya gago e fa kae a go nale tlhokego ya yona mo o e bayang teng, le gore batho ba o ba patedisang rent-e ba patela ka nako kgotsa ba a dira gore ba nne le ona madi ba se ka go sokodisa.